Ka lebaka la hore jwale o so hlahetswe ke mathata. Mme o batla ho ntsha tjhelete ya hao pele ho nako eo, o no ipehetse yona. O lokela ho tseba hore o tlo thola kotlo kapa o tlo fumana kotlo ya tefo bakeng sa ho ntsha tjhelete pele ho nako, ye o no ipehetse yona. Mme hape o kekeng wa hlotse o fumana phaello, e felletseng bakeng sa tjhelete eo o nong e beile. Hobane hona le tjhelete eo e leng hore, jwalo ka ha ke hlalositse hore banka e tla tlameha hore e hule. E le hore ho lefa, hore jwale ya senyehelwa ke ke behe ka mantswe a bobebe. Ho na le tefo e tlo tla e ba teng, le phaello e no tlo tlang o e thola diketeng tseo tse supileng tse ono di behile, ha e sa tlaba teng. E boele e o otle, hobane jwale le bona tjheleteng ya hao. Ho na le seo ba tla se fumana. Empa ka lebaka la hore o so hula tjhelete ya hao, ka lebaka la mathata. Ha ho tlo thola phaello, ntle le ho thola phaello. Ba tlo tla ba ho lefisa ka hore ebe o ntsha tjhelete pele ho nako.

Ka lebaka la hore ho be ho na le di-transaction tse leng hore, di santsane di tshwarehile account-ong ya hao. Ke ka lebaka leo o tlo fumana hore ho na le tjhelete empa ha e kgone ho tswa. Hobane e be le hobane di-transaction tseo, e le hona di fitileng. Empa di soka di bontsha kapa di hlahisa hore di hutse kapa di fetile account-ong ya hao. Ke ka lebaka leo banka ka boyona e tshwarang tjhelete eo. Mme le leng la mabaka ke hore o seke wa ithola o na le minus account-eng ya hao. Banka e tena e tshwara tjhelete eo hore o seke wa ithola o na le minus. E re ha di di-transaction di ntse di hula, kapa tse ding di tshwarehile jwalo. O seke wa ithola, o na le minus a tla etsang ona, o be le lebitso le lebe la hore ha o patale tse ding tsa di tshebediso tsa hao tsa banka.